Ke ka thabela ho tseba ka mefuta e meng ya ditholwana tse sa fumaneheng shop-ong. Hoba ke tla ithuta ho itjalla tsona ke be ke lo di rekisa tropong. Hoba mabenkeleng ha di fumanehe.

Bokolone ke bona bo re sentseng jwale ka setjhaba sa batho ba batsho. Makgowa a ile a re nkela dibaka ba bula le mabenkele. Nakong ena e re leng ho yona o ka thola elle di-shop-ong.

Naha ena e kgolo re ka e sebedisa ka tsela tse fapaneng ho aha setjhaba sa rona, e leng temo, meru, dikgothollo le merero ya bodulo. Re ka itjalla ditholwana le dijo re tsebe ho ntlafatsa setjhaba. Re ahe le metsi, temo ya diphoofolo, ho ruwa dikgomo, dinku, dikolobe le diphoofolo tse ding.

Diphoofolo tse phelang hantle di kenya letsoho ho sireletseng ha dijo. Botsitso ba moruo, le ho thibelang mafu a diphoofolo tse hlaha.

Ke na le moroho jareteng ya ka. Mme mokgwa o motle wa ho lema moroho ka ntle. Ke ho jala peo ka kotlolloho mobung o lokisitsweng nakong ya selemo kapa lehlabula. Kamora serame sa ho qetela, o kgethe sebaka se nang le letsatsi. Ke bona e le tsela e ntle ya ho lema moroho.

Ho lekola tshenyo le ho fumana ditlhoko tsa bona hanghang. Jwale ba lokela ho hlahloba mekgwa e ya tshehetso e teng. Ho kenyelletsa mmuso le mananeo a diphallelo.

Bo rapolasi ba shebane le mathata a phihlello e fokolang, ya dimmaraka, kgahello ya matlotlo a ditjhelete, meaho e sa lekaneng le ditlamorao tsa phetoho ya maemo a lehodimo.

Ho ya ka maemo a lehodimo, mo ke dulang ho loketse dijalo tse kang poone. Ha maemo a lehodimo a fetoha ke ka di hlokomela ka ho sebedisa mekgwa ya paballo ya metsi, jwalo ka ho kwahela ha dijalo.

Mmuso o tlameha ho theha tikoloho e ka maano a tshehetso, phihlello ya ditjhelete le melawana e lokisitsweng.

Ha hona monyetla wa hore e mong le e mong a atlehe hanghang temong. Katleho e ne e tla itshetleha ka dintlha tse fapaneng tse kantle ho beng ba mobu. Ho kenyelletsa phihlello ya disebediswa, ditsebo le meaho.

Ke tla tsepamisa maikutlo hodima ho fana ka moriti, ho nosetsa ka botebo le ka mokgwa o nepahetseng le ho kopanya.

Dipeo ke mohato wa wa potolloho ya bophelo ba semela. E sebediswa ho jala meroho kapa ditholwana.

Ke ka eletsa dihwai ho ntlafatsa mekgwa e tlwaelehileng ya temo le ho fokotsa ditlamorao tse ka bang teng tse mpe. Sena se kenyelletsa ho etelletsa pele bophelo bo botle ba mobu.

Ee, ke nahana dihwai di hlahise dijalo tsena ka palo e ngata ho matlafatsa tshireletso ya dijo, le ho eketsa tjhelete e kenang, le ho aha boikemelo kgahlanong le ditlamorao tsa phetoho ya maemo a lehodimo.

Se bakwa ke ditshenyeho tsa ho batla ditlhapi, mekgwa ya ho di lokisa le mofuta wa ditlhapi. Ha ke sa na le kgahleho ya ho di reka ka makolokoting.

Ba nang le tsebo e ngata, ba nang le tsebo e batsi ya kgwebo, temo ya temo, metjhini, le bongaka ba diphoofolo.

Ke nahana ke ntho e ntle ho baholoholo ka mabaka a moruo, jwalo ka temo kapa ho tsoma kgwebo dibakeng tse itseng.

Ke ka se thabele ho sebetsa ka metjhini polasing ya ka. Hobane tlhoko ya mosebetsi e ngata ho batho ba rona.

Ke nahana ho arola kgomo tse kulang. Ke ikopanye le ngaka ya diphoofolo. Mme ke latele ditaelo tsa bona bakeng sa phekolo.

Melemo ya polane ya kgwebo ho sehwai ke ho thusa ho hlakisa . Ho lekola ho kgonahala le tshehetso ya ditjhelete e bolokehileng, ha e ntse e thusa ho etsa diqeto tsa maano le taolo ya dikotsi.

Dihwai di ka fetola ditheko tsa dijo ka lebaka la dintho tse fapaneng tse hokahaneng, ho kenyelletsa phepelo le tlo thoko, ditshenyehelo tsa tlhakiso, maemo a lehodimo le maemo a mmaraka a lefatshe.

Ho qala leruo la mmutlanyana ho hlokeha dihwete, di-feeders, waterers, mabokose a dihlaha, disebediswa tsa ho hlwekisa le masaka a ka tsamaiswang.

Borapolasi ba tlameha ho eketsa ditshenyehelo tsa disebediswa tsa bohlokwa. Jwalo ka mafura, manyolo, le metjhini.

Koloi ya ka e ka fumana dintlha tse supileng kantle ho tse leshome. Hoba e dula e hlwekile. Ke sebedisa le sesepa se hlwekileng ho e hlatswa ka mehla.

Basebeletsi ba mapolasing ba tobana le maemo a thata, ho sebetsa. Meputso e tlase le kgaello ya molemo. Ha ba tshwarwa hantle.

Ho boloka diphoofolo tse phetseng hantle, ho tshehetsa tshireletso ya dijo, botsitso ba moruo le bophelo bo botle ba setjhaba ka ho thibela le ho laola mafu, o di fa dijo tse nepahetseng. Metsi a hlwekileng le bodulo bo sireletsehileng.